Ngicabanga ukuthi izishoshovu zingakulungisa kanje lokhu, zabelane nabantu ngokulinganayo ukuze kungabi khona dlame.

Impendulo yami ithi makufakwe oJoJo tank kube khona amabhoholi enziwayo ezindaweni amanzi asuke phansi komhlaba, ngalokho zingakwazi ukwabelana ngamanzi ngendlela elinganayo.

Njengelungu lomphakathi ngithanda ukuphakamisa lokhu, siyabonga mam'Zodwa ngokwenzela umphakathi wethu, imningi imizi elala idlile ngenxa yakho, uqhubeke njalo kunoma yiluphi usizo oyolidinga siyohlezi sikhona.

Bengingaqhamuka nendlela yokunciphisa ukumosha amanzi ngendlela efanele yesimanjemanje, ukufaka izigubhu zamanzi emathenkini amakhulu kunokuthi kulokhe kuvulwe amanzi empompini.

Intsha yamanje ayinalo ulwazi lokuthi ukudla esikudlayo kuqhamukaphi, ingenxa yokuthi ikhulele emadolobheni futhi ayisayivakashi emakhaya iyobona lapho okuvela khona ukudla esikudlayo.

Ukufuya izinyosi kuwumkhakha omuhle futhi ongandile esikhathini samanje, ngibona kuwukuthi kuwumqondo omuhle ukungena kulowo mkhakha.

Ukulima okujwayelekile ukuzitshalela ngaphandle kokufaka izinto ezivikela izitshalo zakho noma izilwane zakho, ukulima okuphilayo ukufaka izinto ezivikela umhlabathi kanye zakho.

Izinkomo kumele zitholakele ukuthi kanjani asazi kuwumsebenzi wamaphoyisa ukuthi zitholakale, zikhona izimpawu ezivezayo ukuthi izinkomo ezababa uKhumalo futhi zondla umndeni wakhe zondla nomphakathi, ingakho kumele zitholakale.

Isomiso sikuthinta ngokuthi ukudla kungakhuli kahle ngenxa yokuthi amanzi asuke engekho umhlabathi womile, kepha akukho ukukhiqizeka kokudla okungavela labo.

Izinhlabathi zehlukahlukene kunezindawo ongeke ukwazi ukukhiqiza khona ukudla kunezindawo okwazi ukukhiqiza khona ukudla. Isihlabathi siyabonakala ngokoma kwaso nangokuma kwaso uma usithinta.

Umhlabathi uyalungiswa, umhlabathi uyafakwa amaphilisi okuthi uvuke uphile ngingawuthuthukisa kanjalo umhlabathi wami ngokuhlezi ngiwunakekela, ngiwufaka izinto okumele ngiwufake zona ukuze uyohlezi usesimweni esi-right.

Kubuhlungu ukubona kulahlwa ukudla kule simo esiphila ngaphansi kwaso njengamanje, mele kungabe kuyadluliswa kwabantu abaswele nabakudingayo lo kudla.

UThomas kumele acele isikhathi sokuthi ayobheka udokotela ukuze azi ukuthi yini eyenza iqolo lakhe libe buhlungu, nama-hour awasebenzayo maningi kakhulu.

ULerato ama-drone angamusiza kakhulu kwipulazi lakhe ngoba iwona asetshenziswa kakhulu esikhathini samanje futhi umsebenzi wawo uyabonakala, angabheka futhi angalicela uxhaso uma imali enganayo.

Umulimu osemusha ngingamutshela ukuthi akaye e-Department of Agriculture acele ukuzohlolelwa inhlabathi yakhe ukuze abone izinto ezizodingakala.

Ngingaya ka-department ngiyocela usizo ukuthuthukisa inhlabathi yami ngenxa yokuthi ngeke bangikhokhise mali, bazongisiza banginike konke engikudingayo ukuthuthukisa inhlabathi yezitshalo ezizayo.

Ugogo wayetshala amakabishi, ummbila lapho ayeshisa khona ummbila uma usuvuthiwe ukuvuselela isihlabathi sihlezi sisesimweni esi-right.

Abelimi bake bafake into ekuthiwa i-lime ukuvikela umuhlabathi wabo nokwenza uhlezi u-fertile, ngibona kuyiwona ndlela angayisebenza kuwo wonke umlimi.

Mina ukuthi ziqhubeke nokulima izizukulwane ezizayo nezincane manje ngoba ilapho imali ekhona, nokudla ilapho okuvela khona konke nenyama.

Ukubambisana kwezolimo kuyingxenye enkulu kakhulu ngingazuza okuningi ngokuthola ulwazi, izinsiza zisebenza esingasebenza ngazo, sabelane ngazo, ngazo sabalimi.

Ukuthuthukisa umhlabathi, ukutshala izinto ezifanele ngesikhathi esifanele nokuwunakekela njalo umhlabathi uwufake lokhu okudingayo umhlabathi.

Bengingaqhubeka ngisebenzise izimfundiso zakhe ugogo nangendlela abenza ngayo ukunakekela ingadi yakhe, bengeke ngishintshe lutho ngendlela ekade enza ngayo.

Ukuzibeka endaweni efanele, ezinye izinto zidinga uzibeke endaweni ebandayo engashisi kakhulu ngokwehlukana kwazo .

Isimo somnotho sikhombisa ukuthi umuntu nomuntu enze i-small scale farming phecelezi ingadi yasendlini ukuze bakwazi ukuzinakekela bathole ukudla ngendlela efanele, ukudla kuyashoda ezitolo njengamanje.

Indlela adlisa ngazo izinkukhu nangendlela ezilala ngazo izinkukhu izona ezitshengisa indlela iqanda elizoba ngakhona, ikhwalithi phecelezi, nangendlela aqoqwa ngayo, indlela ahamba ngayo ngezimoto, iy'timela, nakho konke.

Yebo, kumele izizukulwane ezincane zifunde izindlela zakudala zokulima nezokugcina ukudla ngendlela efanele, nezindlela ezintsha zikwazi ukuzisebenzisa.

Ukuthola izigubhu zamadilinki azifake amanzi zibe ningi, azibeke, azigqobhoze kancane zibe nezimbobo ezincane ezihlezi zikhipha amanzi, ngaleyo ndlela useyiva amanzi, ugcina amanzi nepulazi lakhe lizosebenza kahle.

UNoluthando angakwazi ukudayisa ummbila athenge uJoJo tank, awugcwalise amanzi ukuze izitshalo zakhe nezidingo zakhe zansuku zonke zinakekeleke.

Yebo, seke ngaba nephupho abantu babengakholelwa kulo, ngaphuma kubantu ngafeza iphupho lami noma ngingakalifezi ngendlela engithanda ukuthi lifezeke ngalo.

Isimo sezulu siyabathinta abantu ngabalimi kakhulukazi ngenxa yokuthi izitshalo azikhuli kahle nezimbuzane ziba ningi, koda kukhona ongakwenza okuxosha zona izinambuzane.

Izitshalo ezifanele kancono isifunda ezinamanzi alinganiselwe iwona amakabishi, immbila, bhontshisi.

Ngingaphatheka kabi kakhulu ukuthola ukuthi umhlabathi noma umhlaba enganguthembele kuwo ukuthi uzosikhiqizela ukudla uvele unyamalale nje, noma enganakekelwa kahle ngendlela.